Go fetoga ga tlelaemete go ka ama jang palo ya ditshenekegi mo temothuong mme ke mekgwa efe ya go laola ditshenekegi e balemirui ba ka e dirisang go boloka dijalo tsa bona di itekanetse?

Tlotlela bana ba gago ka tsela e naga ya lona e ileng ya tsewa ka teng, rotlhe re a itse gore badiri ba ko dipolaseng ba dira ka thata jang. Wena o nagana o ka thusa jang gore ba tshele botshelo jo bo botoka?

Go na le maungo mangwe a e le goreng a ka se jalwe mo ditlheng tse di rileng go tshwana le namune e leng gore ke leungo le e leng gore gantsi le jalwa ka mariga.

Mefuta ya merogo e ke itseng ke spinach-e, morogo wa dinawa, morogo wa thepe, digwete le khabetšhe mme e ke fetsang go e bua e fitlhelwa gantsi mo mantlong a rona.

Ke tlile go rekisa mae a na ka tlhwatlhwa e ko tlase gore a kgone go tsamaya ka bonako.

Nne ke tla aga letamo la go tshela metsi go netefatsa gore dijalo tsa me di na le metsi ka dinako tsotlhe.

Tsa thuto e kgolo tsa temothuo di thusa ka go fa baagi ba naga tšhono kgotsa menyetla ya go ithuta ka tsamaiso ya go jala kgotsa go tsamaisa dipolase mme sena se fa baagi tshedimosetso e e lekaneng gore ba ka nna balemirui.

Rooibos e thusa go ka fokotsa bolwetsi jwa pelo, e thusa le gore motho a kgone go digela dijo sentle, e tshegetsa le masole a mmele.

Merogo ke dijo tse e leng goreng gantsi di tswa mo dijalong ebile di itekanetse ka ditoka mme di ungwile ka di-vitamin le di-mineral-e.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba lebaganeng le tsone gantsi ke ditshenekegi, maemo a bosa a sa iketlang.

Dumelang balemirui ne ke rata go le tsibosa gore nngwe ya dikgomo tsa me e na le bolwetse jwa foot, mouth and desease ka jalo ke ne ke kopa gore le itemogeleng se, lo eleng tlhoko mme fa le ka bona nngwe ya leruo la lona e na le mathata a, e tlhaoleng mo go tse dingwe mme le bitse le ngaka ya diphologolo.

Go tloga kgale balemirui kgotsa borradipolasi ba omisa dijo ka letsatsi mme seno se ne se letla gore di nne sebaka di sa senyege ebile di tshwarelele dikotla tsa teng.

Nka dirisa molora ka gore go le gantsi molora o kgona go lwa le ditshenyi.

Nka dirisa molora ka gore o na le dikotla tse di kgonang go lwa le di tshenekegi.

Diphologolo tse di gamiwang ke kgomo, podi, tonki mme pele re di gama re tshwanetse ra tlhapisa matsele a tsone go netefatsa gore re di gama sentle.

Dimela tse di siametseng botsogo jwa rona ke maungo, merogo mme balemirui ba ka netefatsa gore dimela tsa bone di gola sentle ka go di fa tlhokomelo, ba di nosetsa sentle, ba dire le bonnete jwa gore di bona letsatsi jalo le jalo.

Balemirui ba dipodi ba lebagane le mathata a dibokwana mme seno se ka thibelwa ka go nosa dipodi tsa gago .

Seno se ka netefatsa gore dikotsi di a fokotsega ebile tikologo ya mo tirong e babalesegile ka matsatsi otlhe, ka dinako tsotlhe.

Matshwao a ntlha a bolwetse o bona ka phologolo e sena maatla a go ka tsamaya mme fela fa o lemoga go le jalo dira ka potlako go bitsa moitseanape wa leruo.

Fa go twe wine farming go buiwa ka go jalwa ga meretlwa mme e tlhotlhelwe go dira wine.

Go nale mefuta e le mmalwanyana jaaka go tshwana le dikgogo tsa broiler, dikgogo tse di elamang, dikgogo tsa setso le tse ba di bitsang free range chicken.

Balemirui go le gantsi ga ba tlhokomele le go nosetsa dijalo tsa bone ka tshwanelo.

Mmupudu ke nngwe la leungo ke nngwe ya maungo a e leng gore a fitlhelwa mo dithabeng serolwana ka mmala, o na le thapo nyana ka mo gare mme o monnyane go ka lekana le monwana wa bongwe wa motho.

Go netefatsa gore ke e jala sentle ka go dira gore peo ya teng ke di aroganya le meter-ra o ka nna nngwe go ya di le tse pedi ke boe.

Fa badiri ba polase ba lwala ba ya ngakeng.

Go ka sireletsa dijalo tsa bone ka nnete kgotsa letloa temothuo e tshwanetse go agelwa legora go e sireletsa mo ditshenekeging.

Ka go nne rooibos-e na le dikunelo di le dintsi mo boitekanelong jwa rona.

Rooibos-o ga e na khafeine kgotsa caffeine.

Ba tshwanetse go akanyetsa maemo a bosa le go akanyetsa setlha le gore ba batla go jala go le go kanang kang.